Bahlali, sicela uxolo. Kuye kwenzeka impazamo ukuba iklinikhi ithunyelwe kwindawo erongo, ngoko siza kuqinisekisa ukuba ngomso iyafika apha kwangexesha. Enkosi.

Ucinga intloko ayinabungozi kanti inabo ubungozi, intloko iyabulala. Yiloo nto engayihoyi, angayisi eklinikhi ukuze azofumana uncedo. Soloko xa kushushu imphatha, xa ndimbuza athi, lilanga, izophinda iyeke. Ndibe ndisithi makahambe ayokufuna uncedo eklinikhi kuba ingamonzakalisa kakhulu.

Ewe, kuba iiklinikhi zethu esizihambayo azikhathali kwaye azinayo i-privacy. Amanesi awamkhathalelanga umntu ogulayo kwaye awanandlela yokuthetha nabantu.

Abantu abafikelelayo kukhathalelo lwempilo yabucala ngabantu abamhlophe, ngabantu abanemali kuba bayabhatala kwezempilo kwezi ndawo bazihambayo njengezibhedlele eziphrayivethi. Kodwa izibhedlele zikarhulumenete, awufumani kukhathalwa.

Bendinokuthi kulungile ukuba umfundi okhulelweyo ahlale ekhayeni, kodwa aze anikwe izinto zokufunda. Umzekelo, izinto ezenziwayo esikolweni ukuze angashiyeki kwizifundo zakhe ezinjengee-homework, ii-assignment kunye nee-test kuba ibalulekile imfundo nakowuphi na umntu.

Amayeza aye enziwe ngokufanayo, ayithi ukuthi loo nto elinye lelomgunyathi. Kuyakwazi ukuthi kanti abantu abenza iimveliso zamayeza babe benamacebo afanayo, ingabantu abohlukileyo.

Udadewethu omncinci unesikhalazo sokuba iyamkhathaza into yokuba xa nivizithele okanye nihambele apha, niye nincamise usana lwakhe oluseluncinci. Ngoku ayimphathi kakuhle loo nto kuba ke kuvakala ingathi kukho nezifo ngoku zokuba xa uphuze umntwana uye abe namaqhakuva. Ngoku uyanicela, hayi kakubi, ukuba niyeke ukumncamisa umntana wakhe.

Ndizohlala naye xa sele ebuyele ekhayeni, ndithethe naye ukuba athathe amayeza ukuze azokwazi ukuphila. Noko ukugula ngengqondo xa kunyangeka kuzoba lula ukumbonisa, naye ekuhambeni kwexesha uzawuphela kodwa efuna ukuthatha amayeza akhe. Okanye ndiwagalele ekutyeni amayeza, hleze amncede, okanye kwinto eselwayo yakhe.

Ingandiphatha kakubi ukuba inondifumana le ntsholongwane iluhlobo lweCOVID kuba iyabulala okokuqala. Okwesibini, ukuhlala ngaphandle kwefemeli yam iinyanga ezilishumi elinesine, akunoba mnandi tu kwaphela. Kwaye nasemsebenzini andinokwazi ukuya kuba ndizokosulela abanye abantu abangenayo.

Baye bayifihle into yokuhlunyezwa kwabo emakhayeni abo kuba umntu eneentloni, okanye ekhusela lo mntu wenza ububi kuye kuba engafuni abanjwe, asiwe ejele. Loo nto ayilunganga. Xa umntu ephatheke kakubi kunyanzelekile amchaze emapoliseni.

Ndingathi phambi kokuba ndihambe ndiye esibhedlele ndicele umntu ekhayeni ukuba andibhalele iphetshana elincinane ndizonika umongi okanye umongikazi kwesi sibhedlele ndizawube ndindwendwela kuso. Umbhalo ocacisayo ukuba ndihambele ntoni kwesi sibhedlele ukuze ndizokwazi ufumana uncedo.

Akunyanzelekanga ukuba umntu atyelele isangoma okanye ixhwele xa engakholelwa kuzo ezo zinto. Into ihamba kunye nomntu, ukuba uyakholelwa ungathi uhambe umane uyotyelela isangoma eso okanye ixhwele.

Ugqirha, dadewethu, angakunceda kakhulu. Ewe, siza kuthandaza kodwa kuyafuneka ubone ugqirha ngale imeko onayo, kungekade kwenzeke into apha kuwe. Ugqirha angakwazi ukukunceda kwi-depression.

Mmelwane, ngelinye ixesha izinto zokuxhuzula ayikuba yimimoya emdaka. Kuyafuneka ukhe undwendwele ugqirha uyokujonga ingxaki yomntwana wakho. Hleze ithi kanti kukho ingxaki kwaye ugqirha uza kumnceda ayeke ukuxhuzula. Zinintsi izinto ezibangela umntu ukuba axhuzule, hayi ukujonga icala elinye, eli ujonge kulo lokuba uhlutshwa ngumoya omdaka.

Uxinzelelo lwengqondo kusoloko ucinga kakhulu, ingqondo ixinane. Usoloko ucinga izinto ezingekhoyo eziza kwenzela isitresi.

abafundi babe neemfihlo ngaphakathi esikolweni kuba hleze angafumana uncedo esikolweni, athethe notitshala amthembileyo ngentlungu yakhe. Loo nto iye ibangele abafundi kube nzima ukufowukhasa kwizifundo zabo xa eneemfihlo esikolweni. Okanye ubone umfundi engasihambi kakuhle isikolo kuba esoyika.

Abantu abanintsi abayiqondi indlela yokuthatha amayeza abo wokuthomalalisa intsholongwane kagawulayo. Kuba umntu uthi umbona endleleni okanye umbona kule ndawo umbona kuyo, ube umbona ukuba akaphilanga. Ube umazi ukuba unale ntsholongwane abe esithi, amayeza akhe uwatya rhoqo, zibe iimpawu zingaxeli njalo. Oko kuchaza ukuba akakawuchani umcimbi wokuthatha amayeza akhe ngendlela eyiyo. Kuba xa usitya amayeza akho okanye iipilisi zakho ngendlela eyiyo uye ube segazini, ube mhle, umzimba wakho ube mhle, uhlale usemandleni kuba kaloku uyazitya iipilisi zakho.

Banofikeleleko olwaneleyo abantu abahlala ezidolophini kuba ixesha elininzi iindawo ekuye kufumaneke kuzo amancedo sube zakhelwe kwiidolophu okanye kwiilokishi.